Ba a lwana hobane ba na le mehopolo e sa tshwaneng ka hoo seo se etsa diqabang tse kgolo ho tsa temo, hobane e mong le e mong o batla ho tla ka ntlha ya hae. Mme o mong le mong ha tla ka ntlha ya hae ha ba no utlwana hantle hore e hantle ke ya mang, e seng hantle ke ya mang. Jwale ba lwanela tse o hobane o mong le mong o batla ho tla ka mohopolo wa hae o sa tshwaneng le wa ba bang.

Ke ile ka qeka Rapolasi ka hore a kgutlisetse basebetsi ba sekete hobane ha ba na lekeno malapeng empa ba tshepile yona tjhelete eo e tholang moo polasing. Hore ba thuse ebile ba behe borotho tafoleng malapeng a bona, hobane ke yona fela lekono leo ba le tholang. Jwale Rapolasi ha na le motjhini wa hae basebetsi ba ba ke se kgone hore ba bene le mosebetsi ebile ha bano ba na le lekeno. Tshotleho e tlo ba ngata le botsotsi bo tlo ba bo ngata hobane ba tla be ba se na lekeno leo ba le etsang. Ba bang ba bona ba ka utswetsa batho ba ka kena malapeng, ba nka di ntho hore ba di rekise ba kgone ho thola tjhelete. Empa ha Rapolasi a ba file mosebetsi hoba be bobebe hore boshodu bo fokotsehe ka hara motse.

Ke nahana hore bothata ba batjha ke hobane ha ba batle ho iqalla dikgwebo tseo e leng tsa bona kamehla ba batla ho dula ba sebeletsa batho ba na ba basweu.

Tjhe, ha ke na thahasello mosebetsing ona hobane ho tshwana ke le motho a sa sebetseng hobane ba mpitsa mohlang bona ba nhlokang. Mme le ha o le jwalo, le tjhelete ha ke e thole.

Motswalle nna ka Sontaha sena ke tlo pheha reisi, ke phehe nama ya kgoho, ke phehe salad ya ditapole, ke phehe le moroho.

Joo mme dijalo tsa ntate di senyehile haholo, mme tse ding ha di sa na matla, tse ding se di shwele. Seo se etsa hore ntate a se ke a ba na le lekeno hobane ha a kgone ho rekisa dijalo tse senyehileng jwalo. O senyehetswe haholo hobane pula ha e kgone ho nosetsa dijalo tsa hae.

Ke nahana ke monahano o motle hobane re hloka naha eo ya rona, re kgone ho iqalla di kgwebo moo. Ebile re etse hore re jala dijalo tseo re tla kgonang ho di rekisa. Rea e hloka haholo naha eo e nkuweng ke mmuso. Ke mo nahano o motle haholo.

Maemo a lehodimo ke ntho e sa qobeheng hobane o ke seke wa thiba pula e nang haholo mme seo ba lokelang ho se etsa ke hore ba jale difate tsa bona thoteng moo ho se nang matlo hobane ha difate tseo di ka ba mo ho nang le matlo, mme tsa hola ha di wa kapo yona pula ha ena e senya difate tseo di tla etsa hore batho ba lemale kapa di wele hodima matlo, mme e leng ntho e seng hantle. Ba lokela ho hloma difate tsa bona, hole le matlo.

Re lokela hore re kenye nete mahapu a rona hore diphoofolo kapa tsona bo dinonyana di seke tsa senya mahapu a rona. Hore mahapu a rona ha re wa rekisa motseng e be ele mahapu a atlehileng mme a sa senyehang. Re lokela ho kenya nete mahapung hore diphoofolo kapa tsona di nonyana di seke tsa ja mahapu a rona.

Ba ba na le meroho e na letsatsi le letsatsi kapa beke le beke hobane ba order-a meroho ya bona ho bo rapolasi ba na le dijalo tse ngata ngata. Kapa bona ba na leng dishopo tse nang le dijalo tse ngata ngata, mme ba ba tlisetsa tsona dishopong hore di dule di le teng. Bareki ha ba tlo reka, ba di thole ka hara shop kapa hona mabenkele.

Motswalle re lokela ho ya Limpopo, hobane Limpopo ke sebaka seo moo ho nang le dijalo tse matlafatsang mmele ebile tse etsang hore re be le matla haholo. Mme ho na le bo dipanana ho na le bo diperekisi ebile dijalo tsa bona di matlafetse hobane ba dula ba tshela metsi dijalong tsa bona. Mme ha re ka ya Limpopo, re tla dula re na le matla mmeleng ya rona hobane re tlo ja dijalo tse nang le matla.

Tjhe, batho bao ba ke se kgone ho lema dipolasing tseo kaofela. Ba bang ba tla etsa tsona ntho tse bitswang di-scrap yard moo ba lahlelang ditshila tsa dikoloi teng. Kapa ba bang ba tla etsa ntho e bitswang recycling ba behe bo dikupu, bo mabotlolo, bo mathini-koti moo. Ha se mang le mang a tla jalang sebakeng seo.

App ena ya ho lema re tla e kenya difounung tsa rona tsena tse kgolo tsa sejwale jwale mme App ena e tla hlahisa hore dijalo tsa hao di hole le ho kae hore di ka hola. Hore o ka di tsutulla mo di leng teng mme o kgone ho di ja, hore di hloka metsi ha kae. App tsena re tla di kenya difounung tsa rona mme di tla sebetsa ka data kapa yona Wi-Fi.

Ke tla etsa hore ke batle sebaka hona polasing moo, mo ke tla dulang teng hore ke kgone ho hlokomela di kgomo tsena tsa ka. Kapa ke batle motho a tla nhlokomella tsona mme ke mo patale kgwedi le kgwedi.

Ke kenya tletlebo ho Rapolasi mabapi le taba ena, hobane ke ntho e sa ntshwareng hantle. Hobane ba malapa a rona ba tlamehile hore ba tle mo re sebetsang teng ba re tjhakele. Mme re na le bana ba hlokang ho ba na le nako le rona mohlomong bo mafelo a beke hore ba re tjhakele ba robale le rona. Jwale Rapolasi ha sa batle batho ba bang ba robale e ba mathata haholo hobane ha re kgone ho ba na le nako le ba malapa a rona.

Setsibi sa temo re kopa di keletso ka taba ena ya ho nehela ka di kolobe tsa rona hobane re fumana bothata bo boholo ba poho, mme re utlwetse ka ho nehela ho sa hlokeheng poho. Re kopa o re thuse hore ke ditokomane tse feng tse hlokehang le hore re tla sebetsa jwang.

Dihwai tse ntjha tsa tikoloho di tlameha ho ela hloko di hlahisweng tsa bona. Ntho ya pele e tlamehang hore ba ele hloko ke hore na moo ba rekisetsang teng ke sebaka se hlwekileng mme batho ba tla thabela ho reka dihlahiswa tsa bona na. Ntho ya bobedi ke hore mo ba leng teng batho ba ba ngata kapa ba banyane na mme ha ba le ba ngata, ke ntho e ntle hobane ba tla thola bareki ba ba ngata. Ntlha ya boraro ke hore ba tlo rekisa ka bokae, ba seke ba isa theko tse hodimo hobane batho ha ba tlo di reka ntho tsa bona tlamehile ba behe theko tse lekaneng, tseo batho ba tla kgona hore ba di reke.

Re rata ho pheha dijo tse kang bohobe, malamohodu hobane ke dijo tsa setso. Tseo re di ratang haholo le lapeng leso.

Letlalo la diphoofolo le bohlokwa haholo, hobane o ka iketsetsa di ntho tse ngata ka tsona. O ka iketsetsa diaparo tsa ho keta kapa tsona di mmata o di rekise.

Tsamaiso ya polasi ke mo ho hlahiswang hore polasi eo e hokae, mme polasing eo ho na le mefuta e feng ya meroho kapa ya diphoofolo. Le hore basebetsi ba sebetsang polasing eo ke ba bakae ba jwang ba hlokomelang diphoofolo kapa jwang.

Ntho e ntjha e ileng ya mmakatsa polasing ke hore bo mme haba tlameha ho lema kapa hona ho ba na le temo. Ba re e tshwanetse batho ba bo ntate fela. Seo sile sa mmakatsa haholo hobane motho e mong le e mong a ka lema ntho ae ratang ka nako eo ae batlang.

Basebetsi ba lokela ho ngodiswa for UIF. UIF ke tjhelete e nkuwang mokgolong wa hao kgwedi le kgwedi. Mme e thusa ka hore ha se o sa sebetse kapa ha se o felletswe ke mosebetsio kgona ho ya moo ho bitswang labour, o lo tletleba tjhelete tseo mme o di fumane. Hobane o ne o sebetsa, empa ha o sa hulelwe UIF hao fellwa ke mosebetsi ha o thole letho hobane ha ba ngodisetsa for yona UIF.